Ya kgetlho la ntlha fa ke palama sefofane ke ne ke ke itumetse thata pele fa ke sepalama boitumelo bo le kwa godimo ka itumeletse go utlwa gore sefofane se tsamaya jang ka simolola se ya kwa godimo ke ne ka tlelwa ke letshogo mme ka feleletsa ke itlhobogile ke utlwa monate wa sefofane ke fa ne ke fofela kwa motsesetoropong wa Cape Town.

Ee e le tota batho ba le bantsi toro ya bone ke go ipona ba palame sefofane, ke ne ke le mongwe la bone mme ka jalo ke setse ke palame itse gore le nna ke ne ke le mongwe wa batho ba nne ba se thhaba le lebaibai mme ka go se palama ke fitlhetse ke itemogetse monate wa go tsamaya ka sone ke palame sefofane sa go ntsaya lgo tswa kwa airport ya Mafikeng go fitlhelela kwa motsesetoropong.

Nka itsise tsala ya me gore o tshwanetse go bankanya ditokomane tsa gagwe ebile o tshwanetse go kry-a karata le yone passport go fitlha kwa Nigeria sefofane a e patelelang e e leng gore o tshwanetse gore ka nako ya yone a bo a setse a fetlhile go kgona gore palama sefofane sa gagwe ka nako.

Ga ke akanya ka tiriso ya dibese mo motsesetoropong wa me ka tota ga go na selo sepe tse ke sa di rateng ka tsela e dibese o tsamayang ka tsone gonne dibese ka nnete ebile madi a tsone a ko tlase ke sepalangwa tse e leng gore mang le mang a ka se palama ebilane di na le nako bese o e emela ka nako yone e go fitlhisa ko o yang teng ebile e siame a sa direga sepe.

Ka tota ga ise ke nne le mathata ape a ke kopaneng le one fa ke leka go dirisa kana go reka karata eno e e botlhale mathata fela a a ke kopaneng le one ke go latlhegelwa ke karata.

Mokgweetsi a be a na le yone license ya go bereka dibese o tshwanetse a bo a experience ya gore o kile a bo a kgweetsa mo botshelong jwa gagwe, bakgweetsi a a siameng a go ya tirong gonne ba driver ka tsela e siameng go kgweetsa ga bone ga go tsenye letsetsa ebile mo nakong.

Go ya ka gonne ba tla tshwanela ke gore ba dirise tekisi kana dijanaga tsa bone mme go dirisa kana gone dijanaga tse dingwe ko ntleng ga bese go le gantsi o fitlhela tekisi madi a petrol e e kwa godimo bapalami.

Ke le gore dibese di tsamaya ka nako e e rileng gonne ga di dintsi thata jalo, dibese ga di tshwane le ditekisi o fitlhela di le dintsintsi mme dibese tso tsona di na le palo ka jalo ba dibese ba bone gore ba direle nako nna se nka se dirang fa nka itshoka fela.

Ee ka tota bese e le mo nakong ebilane e tsosa batho makuku, nkile ka siiwa ke bese ka ntlha ya lebaka la go tsoga morago ga nako lebaka la go sa tshware nako mme ke ile ka emela e e neng e tla morago ga e e .

Mo tikologong ya me go ne ga nna le ditshupetso tsa dibese morago ga gore strike sa dibese go ne ga nna dikgwedi di le tharo go se na dibese mme sena se ne sa re ama thata re le baagi ba dibese gonne re ne ra tshwanela ke go tsenelela dithekisi go ya kwa mošomong mme re fitlhela di re turela gonne madi a tsone a le kwa godimo.